bya ndyangu eku hlayiseni ka hi ku mi twanana mi swi tiva ku mi swi khoma njhani mi swi hlayisa njhani.

Ni vona swi ri kahle ku ku endleliwa ka ndhawu yin'wana ku nga ri le kaya laha u swi tivaka ku swa we swi ta tshama kahle swi nga ri na leswi phazamisaka.

A swi nge ni khomi kahle ku vana va mina va ni teka va ni yisa ekaya ra vadyuhari xana leswi a swi nge ni khomi kahle hi mhaka ku swingo voho ni ni ndzhwalo ka vo na va tikela mara me ni va kurisile a swi nge ni khomi kahle .

ya mehe vadyondzi va xanisiwa a makaya va xanisiwa hi ku ka va nga nyikiwi swakudya hi nkarhi na ku ka va nga hlantswi.

Vutomi lebyi nga tshamiseka na lebyi nga kahle a swi ta tshama kahle ka mina.

a swi kahle ku mali leyi ya vadyuhari yi hlayisa vatukulu la makaya a swi kahle sweswo swa ku leyi a yi ringani ku hlayisa vatukulu yi ringane ku vadyuhari va vona ku va xava yini hi yona yi ringane voho ku va xava mugayo na leswi va chodaka hi swona se loko yi ta hlayisa na vatukulu swi ngo swin'wani a va nge swi kumi.

A swi tshamisekanga kahle ku vadyuhari va yisiwa makaya wo hlayisa vadyuhari mudyuhari loko a dyuharili hi fanekele hina hi ri vana hi swi vona ku hi swi hi va khoma njhani hi mu khoma kahle ha mi hlayisa njhe hi vana na vatukulu va yena a nga fambi a ya ka tindhawu teto i ku na yena a nge khomeki kahle.

A ni nge titwi kahle ku ni ya tshamisiwa a kaya ro hlayisa vadyuhari loko se ni kurile vana va mina va fanekele va ni khoma hi ndlela leyi me ni nga va kulisa hi yo va ni khoma kahle ma swi vona va va na ku na ku na ku na ku na ku khoma ni vona ku ni khoma kahle va swi tiva ku ni mutswari wa vo ni va kurisini and na me a ni nga va heleli mbilu va nga va nga ni heleli na mbilu.

Mali leyi ya mpeceni a yi ringani a yi ringani a yi xavi swilo hinkwaswo leyi va fanekele va swi xava va va swi kuma na swakudya swa ko a yi ringani na swakudya ntsena hi swa ku swakudya swa durha.

Ni nga tsakela wa phurayivhete wa phurayivhete va ta ni khoma kahle va ta ni khoma kahle va swi tiva ku na hakela lowu wa mfumo a ni ri hi swilo swa mahala a va nge ni khomi kahle va ta swi tiva ku a ni hakeli nchumu.

A yi ringani mali ya peceni ya vadyuhari ya choda yitsongo ngopfu yitsongo hi swa ku swilo swa durha vhela a switolo.

Swivumbeko swa swipfuno swa vaaki leswi nikiwaka hi mfumo eka vaaki i swa ku va kuma titliliniki a kusuhi na swibedhlele.

wa xavisa a xanisaka mudyuhari ni nga ku ka ye na we u ta dyuhara u ta swi tiva ku swi njhani ku u xanisiwa a swi kahle a hi swona leswi u swi endlaka hi swa ku vanhu lava va kulisini na we vana va wehe va ta ku endla lexi u endlaka vadyuhari .

A swi bohi ku vadyuhari va hlayisa vana va voho lava se va nga kula na na vatukulu a swi bohi leswaku mali yeleyo ya vadyuhari na vo va fanekele va va va va va va va ya va ya tirhela vana va vo na vo va ya ti tirhela a hi swona a swi kahle.

Swi nga pfuna hi ku mfumo wu endla ku vanhu lava loko va teka maphilisi tilayini ti koma hi mhaka swa ku van'wani loko va nyikiwe date va nyikiwa data ya le kule futhi se voho va ku nyika nyanga yin'we kumbe tinyangha tinharhu va faneke va nyika va nyika tinyangha ta sikisi ku ya henhla ende va swi tiva ku munhu loko a te nyika vanhu van'wani nkarhi wa ku na voho va ta va ta .

i fanekele a teka tiphilisi hi ndlela a nga lerisiwa hi yoho hi ku a ta hanya nkarhi wo leha ene loko wo ka a nga teki hi mfanelo swi nga endleka a a lova kumbe a a vabya ku tlula mpimo.

Ni vona ku ri swa nkoka ku titliniki leti ti fika masiku hinkwawo hi swa ku loko u to ka ti nga fiki masiku hinkwawo vanhu va khoma ku tika swa ku va fanekele va tlhe va ya titliliniki ta le kule u kuma ku munhu wa koho i vabya .

Thekinoloji yo fana na vutshunguri bya le kule yi nga tirhisiwa hi ndlela ya ku rihanyo wa le makaya va endla ku ku va na vanhu va pfula mintirho ku vanhu va kota ku pfuna.

Nhlayiso wa rihanyo etindhawini ta le makaya a wu ringana hi ku titliliniki ta choda swibedhlele a swi kona swi le kule na swoho se ku fanekele ku endliwa titliliniki na swibedlhela ku vanhu va ta swi kota ku pfuneka a kusuhi hi xihatla nakona.

Ku pfuneka ka xiphiqo lexi va fanekele va ya eka titliliniki na swibedhlele a matikoxikaya va fanekele va ya ka matliliniki na xibedhlele kusuhi na kusuhi na muganga ku vanhu va nga khomi ku.

Ku fanekele ku tholiwa vaongi van'wani le ku va nga tirhi ku vava ku va nga tirhi ku vava va engetela na na na titliliniki na swibedhlele.

Ku dlayiwa ka vana na vavasati ku vanga hi vavanuna vavanuna loko va nga lavi ku endla ku vana va dya va mbala va endla yini na ku vanuna va ku nwa byalwa ngopfu hi voho ngopfungopfu lava dlayaka vavasati.

Ni nga va seketela ku va tshika vanhu vo lava va hambana na vo va tshama kule na vo ene va ya ka maphorisa va ya va pfulela nandzu ku va nga va salasali ndzhaku va va khomisa ku va ta swi kota ku hanya .

A ni to huma a ni to tshika munhu lweyi ni tshamaka na ye lwe a ni xanisaka a ni to huma ka ye loko a nga swi lavi ku me na ye hi hambana niya ka maphorisa ni ya ku n'wi khomiseni.

Ni ta mi byela ku u nga pfumeli u nga pfumeli ku munhu a ku khoma hi ndlela ya ku ka yi nga ri yona u fanekele u swi tiva u tiva u tiva ku we u yime kwini u lava yini a vuton'wini bya wena ku swilo swa we swi ta famba kahle u nga pfumeli ku hlaseriwa.

Ni nga mu byela ku famba u ya pfula nandzu famba u ya n'wi khomisa hi swa ku loko u nga endli sweswo u ta tshika i ta gcina se a teke vutomi bya wena se loko u lava ku hanya kumbe ye loko a nga lavi ku endla sweswo va ya mu khomisa me ni ta mu tsalela papila ni yisa le ka vatirhela ka va va va va va tirhela .

hlamuleri lebyi vatirhi va nhlayiso wa rihanyo va nga na byona eku pfuneni ka va hlaseriwa i ku va va byela ku mi fanekele loko mi ri na problem mi ta loko mi ri na nkingha mi ta ka hina hi ta mi pfuna ene u nga yimeli ku munhu a za a ku vavisa u fanekele u u vulavula before swi .

Mirhi ya HIV yo yi ringanile ya HIV and AIDS ringanile vanhu a matikoxikaya yi ringanele ko va vanhu vo tala a va lavi ku ku ku teka mirhi .

Mavabyi ya vana ni tiva la wa ku chuluka na mukhuhlwani hi woho la va va vatswari va fanekele va teka vana va ya sivela ma nga se ma khoma ngopfu.

Ni nga n'wi tsundzuxa ku ri i fanekele a tshama a ri na mirhi yo fana na xipiriti na swilo swa ku fana na sweswo a lapha n'wana nhloko na nkava ku n'wana a hatla .

Clinic ya khomi vanhu kahle ene a yi .

Xivangelo lexikulu i ku choda ka mirhi i ku choda ka mirhi a tliliniki swi nga pfuna ku mfumo u tisa mirhi yo tala a tliliniki ku vavabyi va kota ku .

Mfumo wu fanekele wu teka magoza wa ku u u langutisa ku va tirha hi mfanelo a swibedhlele ke na ko ku akiwa swibedhlele swin'wani swi tala ku vanhu va ta swi kota ku pfuneka va nga tali ka xibedhlele .

I ntiyiso vaongi va xanisa vanhu va xisati loko va ya ku a swi kahle sweswo va fanekele loku u xanisiwile u fanekele u u va tekela manghoza u byela lavakulu va le xibedhlele ku vaongi a va ku khomi kahle va ku xanisa ku u ta swi kota.

Xibedlhela xa mfumo a xi khomi vanhu kahle va ta ku byela ku lana a wu humesi mali i mahala ka swibedhlele leswi ku hakeliwaka va khoma vanhu kahle va swi tiva ku munhu wa hakela i tisa mali mara ku ve na vo ka xibedhlele xa mfumo va hola.

swi i swa rihanyo wa phurayivhete swi kahle ngopfu va swi tiva ku vanhu va khomiwa njhani.

Xintu i fanekele yi tirhisana na mirhi ya lawa ku yi tirha kahle yi pfunana ku secha mavabyi a .

Swi nga va swinene ku madokodela ma tirhisana na tinyanga ku va swi kota ku swi tiva ku munhu i khomiwe hi yini va pfunana ku lapha.

ti teka nkarhi ku ti fika ku fanekele ku va na tiambulense leti tshamaka tliliniki .

Mfumo wu fanekele wu endla ku va ndzilo va kumeka na le matikoxikaya hi ku ku moxeka swilo swo tala hi ku ka va nga ri kona va ri.

Avuxeni hi kombela hi ta pfuniwa la ka Manganyi mi vulavula na Selina nomboro ya yindlo hi nharhu kume mbirhi ni kombela hi ta pfuniwa hi xihatla hi na swo tala hi ta hlamusela loko mi .

Avuxeni hi ku pfuniwa hi xihatla la ka Mangi mi vulavula na Selina Manganyi nomboro ya yindlu ya la kaya yi khume na mbirhi.

Swivangelo leswi toloveleke swa ndzilo hi ku vanhu va siya mimbhawula tindlini va siya va swekile va tlhe va khoma hi vurhongo va etlela ngopfungopfu lava ku nwa mabyala se hi fanekele hi swi hunguta ku munhu a swi tiva ku loko u karhele a wu sweki loko u karhele a wu faki mbhawula ndlwini u rivala ku .

va hlamusela kahle ku loko wo khoma tintambu u ri n'wana wa ntshwa gezi ra choka gezi ra dlaya se ni nga va hlamusela kahle ku n'wana a nga sweki mutswari a nga ri kona kaya a nga tlangeli ka gezi gezi a ri khomiwi hi mati.

Ni vona yi nga ri kahle ni vona yi nga ri kahle leswaku makhomelo lava va khomaka ka wo laha va tshamaka kona a hi wona, ene swin'wana swa koho mutswari i ta za a dlaya a fa nkarhi wa yena wu nga si fika a dlaya hi vuvabyi bya mbilu, leswaku wa ti vutisa ku ni nga veleka n'wana ni tlhela ni va kurisa voho va hlupheka hi ku ni hlayisa loko ndzi kurile.

Ya vakokwani Mashele va fanekele va hlayisa hi switukulwana switukulwana va fanekele va hlayisa hi switukulwana switukulwana swa vona, swi swi tiva ku vanhu lava va hi bebulele va mhani na va bava.

Nkoka wa ku va na muhlayisi loko u dyuharile hi ku swo tala a wu swi koti ku tiendlela i ta ku pfuna hi ku endla swilo swo tala njhe hi ku hlantswa na ku hlamba.

Wa mi vona kokwani u dyuharile se i fanekele a ya kwale va hlayisaka vakhegula na vakhalabye i ta sala a hlayisa hi mani la kaya loko hina hi ye entirhweni na nhlekani.

A ndzi tivi ku hi byi .

Ku hambana ka nhlayiso wolowo i ku kwale va hlayisaka kona vadyuhari a va va khomi kahle ene va dya hi minkarhi yo hambanahambana ku na nkarhi wa koho wa ku dya se loko a ri a kaya a laambile wa swi kota ku a nyikiwa swakudya hi nkarhi.

Mhani hi yena lo mutswari hi ye lo a faneleke a kuma vukorhokeri bya le kaya.

U titsakisa hi ku wehe u n'wi niketa vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla wehe u nga muteki u nwi yisa ka ndhawu leyi u nga swi tiviki ku u ya khomiwa njhani na wena u ri kona.

Va fanekele va swi tiva ku vadyuhari va nwa tiphilisi ti-medication ta vona hi nkarhi wihi, va dya hi nkarhi wihi, va hlamba hi nkarhi muni, na ku na ku va na ti-exercises.

U nga mu hlawula hi mapapila yena u swi vona ku munhu loyi i qualified na, u na mapapila wo hlayisa ku ri na koho u fanekele loko u ri kona u mi vona ku ri u khoma njhani munhu wa wena ku makhomelo ya yena ma njhani.

Eya vukorhokeri bya le kaya bya antswa hi ku na yena mudyuhari wa swivona ku vana va mina va endla pulani va ni hlayisa ni ri la ndlwini na ye moya wa yena wu ya ehansi, ene wa swi tiva ku va u ta khomiwa ka kahle leswaku mi ta va mi ri kona ene mi ta swi kota ku n'wi vona ku i dyile, i kahle, i pfuke kahle na.

Ndzi nga endla ku ku va mina loyi ni n'wi nyiketaka mirhi leyi, ni nga endla ku a nyikiwa hi mina ene ni n'wi byela ku loko nkarhi ni n'wi rhiyela na alamu le ka foni ya hina a swi tiva ku hambi ni nga ri kona kusuhi loko alamu yo rila swi ngo i nkarhi wa kona.

Ni nga endla ku sweswo va faneleke va nga swi dyi swi nga vi kona endlwini swi nga vi kona kusuhi na mina hambi ni swidya ni swi dyela kule na vona ku va nga naveli.

Ni nga tshama ni exercise, ni ya na le ka dokodela ni endla ti checkup ku ni swi tiva ku na mina xiyimo xa mina xi kahle ke, ntirho lowu ndzi wu tirhaka u nga ni onhi miri u nga ni onhi nqondho.

Ndzi nga endla ku ni tshama hi va vhakacherile hi tshama hi ya ka vona ku na vo hi va komba ndlela ku fanekele ku hanyiwa njhani na vanhu.

Ndzi nga n'wi hlambisa hi nkani mina ni nga n'wi hlambisa hi nkani ni n'wi byela ku a swi kahle leswaku u nga hlambi.

Timhaka to to kala mali ti wu dlaya hi swilo swo tala ti wu dlaya hi tindlela to tala miehleketo, u ehleketa ngopfu a ni ri a wu na mali swilo swa wena a swi hlangana se u ehleketa ngopfu u nga ze u khomiwa hi depression na stress.

Vuvabyi bya ntshikelelo i vuvabyi bya ku va munhu a nga khomiwi kahle se byi laphiwa hi ku munhu a ya ka counseling.

Nkoka wa rihanyo ra kahle ra miehleketo hi ku munhu a tshama a nga ri na xitirese a tshama a ri happy, a tshama a nga ri na xitirese na ku a exercise loko a exercise u rivala swo tala.

Va tsundzuxa hi ku muganga na muganga va fanekele va ya ka tliliniki. Va fanekele va ya ka titliliniki na swibedhlele na tiambulense ti va kusuhi ku ta swi kota ku pfuna vanhu.

Leswi vo tala va kule vatswari va lwa makaya mara va khoma vavasati va vo kahle a hi swona sweleswo.

Swa pfuna swa pfuna leswaku vanhu va dyondza va swi tiva ku va fanekele va tikhoma njhani ku vuvabyi lebyi byi nga va tluleli.

U fanekele a ya tliliniki u fanekele a ya etliliniki a ya test-iwa a ya tliliniki a ya test-iwa ku i hanye kahle.

U ti chela le ka khombo ya ku a lova i ta fa i ta fa swa dlaya.

A ndzi ta endla ku vanhu va tisivelela vanhu va ti sivelela ku va na maphilisi.

Rihanyo ra vavasati i ra nkoka hileswaku vavasati hi vona va kotaka ku hlayisa vana.

Mhaka ya ku mavabyi ma mu tlula a nga ngheniwi hi mavabyi yo tala i ku sivela mavabyi.

Vuvabyi bya Chicken pox byi tshunguriwa hi ku munhu a tshama a ndlwini a nga hlangani na vanhu van'wana.

Ku va fanekele va swi tiva ku vayimana va njhani, n'wana i njhani, i tshame njhani. Hi ku u ta kuma ku muyimani u yimile mara loko a famba u famba a rhwele n'wana wa ku fa mara yena a nga swi tivi.

Ni nga va byela ku va yisa vana titliliniki swa ku n'wana loko o vabya i ta nghena hi mavabyi yo tala i ta vabya n'wana a nghena hi mavabyi yo tala ene ma hluleka ku tshunguriwa.

Ni pfuneke ngopfu ni ku pfuneke ngopfu hi swa ku lava nga ni rhumela kona hilaha a ku ri na ti dokodela ta ngcono ta ku tiva vuvabyi lebyiya a byi ndzi khomile.

Ri khumba ngopfu rihanyo ra yena ra miehleketo hi mhaka ya ku i tivutisa ku ni ta hanya njhani, ni ta hanya hi maphilisi vutomi bya mina hinkwabyo ke se na kona loko wo ka a nga koti ku amukela wa tidlaya hi leswiya.

Mfumo wu fanekele wu lulamisa mhaka leyi hi ku qacha vatirhi. Ku na tinese to tala na ti dokodela leti nga nghena xikolo mara a ti kumi ntirho.

Swi hi byela ku mfumo wa hina a wu na mhaka na vutomi bya vanhu a wu na mhaka na vutomi bya vanhu.

Ee hi leswi va swi endlaka se u fanekele u va report u fanekele u va report ka Department of Health se ku va heleriwa hi ntirho leswaku va risk hi vutomi bya vanhu.

Ndzi nga va byela ku va sungula hi vadyuhari va nga va folisi layini va va tshamisa hansi va va va tshungula loko va heta va va nyiketa mirhi.

A swi lulamanga ku va vavabyi va yima tilayini nkarhi wo leha leswaku munhu i ta wela hansi a fa, se muvabyi u yima njhani alayinini kahle kahle u fanekele a tshama hansi.

Swi endla hi ku vavabyi va tele mara matliliniki na swibedhlele swintsongo.

Tindlela ta ku ka ti nga fambi ta yi sivela ambulance ta yi sivela ku yi nga ngheni yi nga fambi kahle se ku fanekele ku lunghisiwa tindlela.

Ku qachiwa maxaka ma mihlovo yo hambanahambana yo hambanahambana ya tindzimi to hambanahambana ka swibedhlele xin'wana na xin'wana.

Ndzi nga va byela ku nkoka wo hlonipha nomboro leyi siku rin'wani u kuma ku wu tlanga hi yona munhu i vabya swinene, se u kuma ku munhu wa lova wehe wa tlanga hi nomboro leyi se u veka vutomi bya vanhu ka risk na wehe siku rin'wana u ta vabya va ku endla swo fana na sweswo lutla.

Home based care yi ka ndhawu leyi vadyuhari va tshamaka ka yona, laha va nga ta swekeriwa kona, va hlantsweriwa kona, va hlambisiwa kona, va tlhela va tlela kona, va tshama kona, ku vonaka leswaku va hlayiseke kahle. Ni vona yi nga fanelanga loko mudyuhari a ha ri na a ri na vana na vatukulu na switukulwana ku a ya ka home based care, leswaku i ta kuma ingaku yena i lahliwile. Loko o ka a nga ri na loko a ri na a nga ri na family, i ndhawu ya kahle leswaku a nge tshami a ri one.

Nkoka wo vanhu lavakulu va kuma muholo i ku munhu loko a dyuharile a nga ha swi koti ku tirha, se loko a a a kuma muholo wa swi kota ku a xava mugayo, a xava na timpahla, a tlhela a xava na swo hlamba. I nkoka wolowo, i nkoka wa kona.

Ndzi nga endla ku na va vutisa ku va mi nyika swakudya hi nkarhi? Mi dya hi nkarhi? Mi hlamba hi nkarhi? A mi lambi? Va mu khoma njhani loko va mi hlambisa? A va mi bi? A va ma swi vona swilo swo tala a va ku a va mi tekeli mali ya n'wina loko no ka ni nga ri kona?

Ni vona swi ri kahle ku mfumo wa laha Afrika-Dzonga wu nyika vanhu lava pfumalaka mali ya mudende, leswaku loko va pfumala va nga kumi mali va ta dya yini, va ta dlaya hi ndlala.

Mali ni vona mali ya social grant yi nga ringanangi, swilo swa durha, swilo swa .

Titliliniki ta le ta le matikoxikaya a ti tirhi kahle, a ti khomi vanhu kahle, a ti nyiketi vanhu mirhi. Vanhu va fola tilayini to leha, tinese ta kona ti khome hi ku tlanga ngopfu.

Va fanekele va engetela titliliniki ene ti va kusuhi na kusuhi, u nga kumi munhu a ya kule a ya tliliniki. Hikuva loko munhu a vabya se a ya tliliniki ya le kule, i ta fika kona a ri njhani?

Nkoka wa wa mbuyelo wa ti-mobile clinics ematikweni lama pfumalaka i ku a va nge koti kusuka va ya kule laha ku khandziyiwaka kona tithekisi na mabazi ku va ya lava swa rihanyo. Se loko ku ri na ti-mobile tliliniki va swi kota ku va kuma ku pfuneka .

Ni vona ku ri mhaka ya kahle ngopfu loko vanhu va le matikoxikaya va va na titliliniki ta le kusuhi. Hi mhaka ya ku titliliniki ta le kule ti lava mali, ene u kuma ku munhu u vabya ngopfu. i thlela a heleriwa hi vutomi laha ndleleni a ha rindze ku fika tliliniki.

Zama ku ni endla pulani ya ku ni qacha movha ni qacha movha loko ku ri ni na mali loko ni nga ri na mali ni kombela ka vamakhelwani ku pfuniwa, ku ni n'witeka ni n'wi yisa etliliniki leswaku ku rindza ambulense i ku tlanga yini nkarhi. Ni vulavula leswi hikuva mina mhani wa mina yi heleriwe hi vutomi a ri le endleleni hi rindze ambulense, hi fonela ambulense yi nga fiki, a tlhela a lova se na yi tiva pain yeleyo swi vava ngopfu.

Ni vona ku hikwalaho ko ku u kuma va ri bindzu u kuma va ri bindzu hi van'wani, mara na kona tindhawu a ti fani. Njhe hi laha matikoxikaya na le malokixini a ku fani na le madorobeni, u kuma ku va ha ri le ku tlangeni, va koka milenge munhu a ze a lova.

Munhu i fanekele a amukela loko a vabya a khomiwa hi HIV na AIDS ku a ta swi kota ku teka treatment. I fanekele a amukela ku vuvabyi lebyi a byi fani na yena na kona i fanele a byi a byi sunguli hi yena. Va kona vanhu lava va ku tala lava nga beburiwa va ri na vuvabyi lebyi, se i fanekele a amukela ku a teka treatment-e ya yena ku a ta hanya nkarhi wo leha. Leswaku loko o ka a nga amukeli, i ta hatla a lova.

Ka ku kayivela ka vatirhi eka tindhawu ta vutshunguri swi nga ri kahle hileswaku loko vatirhi va xotha, vanhu va kuma va u kuma va nga pfuneki hi nkarhi wa ku hatlisa. Se a swi kahle vatirhi va fanekele va va kona, va fanekele mfumo wu thola vatirhi.

Ni vona ku vhele vavabyi va ta wa hileswaku vatshunguri va va va ri busy hi swa vona, a va nge fambi atilayenini va cheka ku lava vabyaka ngopfu hi vahi. Va va teka va va yisa mahlweni va kota ku va pfuna, vona va yimela ku munhu a za a wa.

Va fanekele va endla ku va thola vanhu lava nga ta langutisana na tilayini ku ta famba, vanhu va pfuneka ke. Ku fanekele ku va na vanhu vo tani lava faneleke va va thola.

Swibedhlele swa mfumo swi tala ngopfu hileswaku i mahala a ku hakeriwi mali, swilo swa kona i swa mahala. Se ka swibedhlele swa tiphurayivhete ku hakeriwa mali ene hina vanhu vo tala ha pfumala. Vanhu vo pfumala va tele ngopfu se hi lexi endlaka ku swibedhlele swa mfumo swi tala ngopfu. Hileswaku a hi na mali ya ku ya ka tiphurayivhete.

tiphurayivhete health public health care ti durha ku tlula leti ta mfumo hikuva leti u kuma swa rihanyo swa le henhla, u kuma mirhi ya kona na tiphilisi ta kona ta kahle. A a va nge ti cheli mati njhe hi lava va le ka ti-public health care. Hileswaku lava va le ka ti-public health care, va chayela mati, va hlanganisa maphilisi kumbe va teka maphilisi va ya na wona makaya. Se lava va swi tiva ku loko vo va va ku nyike murhi wa vona kumbe philisi ra vona, ra ntirha.

Vubihi bya xibedhlele xa mfumo i ku a va na mhaka na munhu, va ta ku byela ku a ni ri a wu hakeli. Se wu fanekele wu rindza, u rindzela vona ene loko u va ku byela ku maphilisi yo karhi kumbe murhi yo karhi wu herile u fanekele u twa hi vona. Hambi u ri kona a ni ri va lava ku wu teka va wu tirhisa kumbe va nyika vanghana va vona kumbe maxaka ya vona. Leswinene i ku a hi hakeli a yi hakeli.

Ndzi vona swi ri ku ri mhaka ya kahle ku titliliniki ti tirhisana na tin'anga. Ni vona ku ri mhaka ya kahle leswaku ku ta endleka ku vuvabyi byin'wana a byi nge kotiwi hi hi Tin'anga, byi kotiwa hi tliliniki, byin'wana a byi nge kotiwi hi tliliniki byi kotiwa hi tin'anga.

Mbuyelo lowu nga ta va kona i ku va vanhu a titliliniki a ku nge tali ngopfu van'wani va ta ya ka tin'anga, van'wani va ta ya ka tin'anga va swi tiva ku va kuma murhi wa mahala. Se ku ta va na mbuyelo wu kulu.

Tin'anga loko u ti tirhisana na titliliniki vanhu va ta pfuneka hi ku hatlisa, hileswaku n'anga a yi lavi munhu wa ku tshama nkarhi wo leha kumbe wa ku yima nkarhi wo leha a nga pfuneki.

Ndzi nga kombela mfumo ku wu ni pfuna, ni nga kombela wu ndzi pfuna hi swo karhi ku ni ta swi kota ku hlayiseka.

Ndzi nga byela vaakatiko ku va fanekele va ti sirhelela hi ku nga timi ndzilo hi mati, va wu va wu tima hi misava va wu tima hi misava.

Ndzi nga endla ku ni langutisa ku na yima laha ku nga na ti-stop sign, ni chayela kahle. Loko roboto yi pfariwile na yima, loko yi pfuriwile na ndlhula ku ni nga chayisi vanhu. Na tinghozi ti nga tali ene na ku overtake-a, a ni nge overtake-i .

Minister of Transport a ndzi ta charge-a vanhu a ndzi ta charge-a vanhu, a ndzi ta charge-a vanhu ku tinghozi ti nga tali.

Xivangelo i ku un'wana na un'wana u lava ku fika laha a yaka kona se hi xona xivangelo xa ku va chayisana.

Ndzi vona swi ku ri timhaka ta kahle ku swikolo swi lemukisa vadyondzi hi timhaka to biha emirini, leswaku vadyondzi loko va ka va nga swi tivi va ta endla swilo va ku a leswi a hi swi tivi. So loko va va lemukisa va ta swi kota ku va tikhoma ende va sivelela, va tirhisa swisirheleli ku va ta heta swikolo va nga si biha emirini.

Va fanekele va va lemukisa ku a ku nwiwi overdosed, a ku nwiwi overdosed. Philisi a yi tirhi hi ku wena u nwe overdosed, yi tirha hi ku va u landzelela leswi u nga byeriwa swona ke.

Ku vuvabyi lebyi nga tali byi nga talitali, byi nga hi nga hi nga chelelani vuvabyi. Hi ti sirhelela ku hi kota ku hanya, hi nga khomiwi hi vuvabyi hinkwenu.